Nyaa, nka se rate go nna mokgweetsi wa thekisi. E tletse ka batho ba ba kotsi le dipolao tse dintsi, nka se rotloetse le bana ba ka gore ba kgweetse tekisi ka ona mabaka a dipolao le batho ba kotsi.

Maitemogelo a me ga a maswe ke fitlha ko ke yang go sena bothata. Empa ka dinako tse dingwe go tsaya nako e telele.

Nka kopa thuso mo bakgweetsing ba dithekisi goba nka kopa thuso mo ba tshireletso.

Nka re ntšwa e nngwe le e nngwe e ne e letsatsi la yona, e be ke dira gore a tshwarwe ka mo isa maponeseng.

Go kaela pharakano go laola marakanelo a ditsela le go tokafatsa nako ya matshwao a pharakano go fokotsa pitlagano. Go ntsha dinopolo tsa ditlolamolao tsa pharakano jaaka go kgweetsa ka lebelo le le kwa godimo, go kgweetsa ka botlhaswa kgotsa di tlola molao tsa go park-a. Go thibela bakgweetsi go nna le maitsholo a bakang pitlagano, tse di thusa ka go, batlhankedi ba pharakano ba thusa go fokotsa palo ya dikotsi mo ditseleng, go dira gore go nne le pabalesego mo bakgweetsing ba dikoloi ba poraefete.

Ditulo tse di tshegediwang tse di nang le thibelo tsa maoto le dipono tse di feto-fetogang. Wi-Fi ya mahala, dijo tse di botlhoswana, dino le a phepa. Thelebišene, dibaesekopo le ditlhopho tsa mmino. Dibese tsa di dira gore maeto a maleele a nne monate le go phuthuloga, go fokotsa letsapa le kgatelelo ya mogopolo. Go tsamaya ka dibese ka kakaretso go siametse tikologo go feta go fofa ka sefofane kgotsa go kgweetsa, mme seno se dira gore dibese tsa e nne kgetho e tswelelang pele.

Bothata fela ke go leka go reka mme tsamaiso e se mo inthaneteng, offline ga ise ke kopane le mathata a mangwe.

Ke e naya maduo a le lesome mo go a le lesome. Bese e ne e le motlhofo, e phothulogile ebile e ikanyega. Leeto le ne le tsamaya sentle mme badiri ba ne ba le botsalano ebile ba thusa. Ke ne ke ka kgona go iketla le go itumelela go palama ke itse gore ke mo diatleng tse siameng.

Motho yo mongwe a tshwere tiro ya go kgweetsa mme o itumelela ponong fa o ntse o iketlile. Ditsela tse dintsi tsa dibese di na le dipono tse di kgatlhang, le di-pasa tse dintle tse o ka nnang oa se bona fa o kgweetsa kgotsa o fofa ka sefofane. Go tsamaya ka bese e ka nna tsela e e siameng ya go kopana le batho ba bašwa, le go dira ditsala. Go eno, dira dipatlisiso le go tlhopha company ya dibese e e nang le maano a siameng le tirelo e ikanyegileng le ditirelo tse jaaka Wi-Fi le dijo tsa boswa, beeletsa setilo sa gago ka pele.

Palo ya ditlhogo, gantsi bakgweetsi ba tsaya palo ya ditlhogo tsa bapagami pele le morago ga go ema ga boikhutso, go netefatsa gore mongwe le mongwe o a ikarabela. Bakgweetsi bangwe ba ka dirisa thulaganyo ya go bitsa maina mo ba bitsang maina a bapalami go netefatsa gore ba teng. Gantsi bakgweetsi ba leta nako e e beilweng go letla bapalami nako e e lekaneng go dirisa dikago le go tshwara .

Go tlhagelela ga difofane tse di tlhwatlhwa tlase go dirile gore mesepele ya difofane e nne tlhwatlhwa tlase le go fitlhelelwa ke bareetsi ba bantsi, bogolosegolo mo ditseleng tsa selegae. Difofane di atolositswe ditirelo tsa tsona di neelana ka ditsela tse dintsi makgetlho le ditirelo tsa go tokafatsa maitemogelo a bapagami. Dikgwetlho, le fa go na le kgatelopele, industry ya difofane ya Aforika e sa ntse e lebagane le dikgwetlho tsa taolo ka dinaga di le dintsi, di sa ntse di tshwanetse go sign-a tumelano ya mmaraka le mongwe wa dipalangwa tsa difofane tsa Aforika.